Ni nga n'wi byela leswaku hina vukhongeri wa hina, hi dya yini Xikwembu xa hina i mani ene hi khongela hi siku ra yini.

Ku anakanya ka vona a ku lulamanga a ku lulamanga hikusa, Xitsonga a xi tiki xitsonga a xi hluphi.

Leswikulu swa kurhula eAfrika-Dzonga, hileswaku vanhu va va va lava mintirho matikweni ya le handle. Hi swo leswo. Va lava mitirho, van'wani va balekela swigevenga leswi nga tala laha Afrika-Dzonga hikuva Afrika-Dzonga a ya ha lunghanga ngopfu. A ya ha lunghanga.

Swilo swa ndhavuko a swa ha ri swa nkoka namuntlha. A swa ha ri swa nkoka hikuva, loko se va mbale swiambalo swa ndhavuko swi vonaka ingaku wo hlaya . A swa ha tsakisi ngopfu, vanhu se va ku languta hi matihlo man'wana.

xitsundzuxo lexi ni nga va nyikaka xona hileswaku va nga heli matimba, a va a va pfuki va ti va ti thintha, va kuma vavanuna van'wani vutomi byi ya phambeni. Hina hi vanhu ha fana ni swiharhi, swi laveka swilo hi swi ndlulisa loko swi swi hi tlhava. Se swi laveka hi qhubekela phambili hi endla vana.

Vana va ka va ka va nga ri ki va hlupha hikuva a wu n'wi voni leswaku u twa ku vava kumbe njhani. Hambi wo khomakhoma swilo swa nghozi, a wu swi koti ku swi tiva leswaku se a ganga or swi famba .

Mina n'wana wa mina ni nga n'wi yisa ya yimbisiwa exibedhlele, hikusa xibedhlele xi safe ene a va tirhisi xikero xin'we ku tsemelela vanhu va yingi vanyingi. Munhu ni munhu u na xikero xa yena. Se le khwatini, ka ndhavuko, va tirhisa xighero xin'we tsemelela vanhu va va va vanyingi. Ende swa vava, ta vuya khwatini. Ndhavuko hayi a ni yi vhoteli.

Loko ni pfuna muendzi, ndzi nga n'wi byela leswaku a tlangeli tindhawini ta ku ti na security ngopfu hikuva a tikweni ra mina Afrika-Dzonga a ri lunghanga ngopfu. Ri tale swigevenga ene swigevenga swa kona swi tlharihe ngopfu swi nga ku khoma nkunzi na le phambi ka vanhu.

Vukreste na ripfumelo ra ndhavuko ku tale ngopfu vanhu vanyingi va tirhisa vukreste laha Afrika-Dzonga ni Africa hinkwayo. Va yi rhandza Vukreste.

Eya, ni nga swi tsakela ku dyondza ku sweka swakudya swa ndhavuko. Hikuva swakudya swa ndhavuko swa nandzika swa swinyingi ene swa xurhisa. loko u dya swona, wa tiya u va wanuna loko u ri wanuna loko u ri wasati wa tiya u va wasati.

loko yi famba hi ndhavuko va ri swa basisa khombo a ku hluvula a timpahla ta ta ntima, va ri ta susa khombo. Se hi twa hi vanhu lavakulu makhombo a wu nga ri voni hi matihlo hambi se ri sukile u nga ri voni hi matihlo loko vanhu lavakulu va ri hayi, lexi xi susa khombo swi hlaya leswaku swa susa va swi vonile vona va khale.

Ndzi nga n'wi byela n'wana wa mina leswaku vakokwana va mina va na mina emzimbeni wa mina hi moya. Ni hanya na vona, hi vona va ni vonisaka swilo swa na vona loko va ta kula va ta swi vona. Se vana va mina va ta kula va swi tiva leswaku na vona loko va ta kula va twa swi vona. vhele na vona loko va ta a kula, va ta swi ehleketa leswaku hi na vafi va hina laha emzimbeni .

Vanhu va sweswi, eya va swi tiva ku lunghisa swakudya swa ndhavuko. Hikuva sweswi hi hi na mafoni, ku endliwa ma-video loko ku endliwa swakudya swa ndhavuko swi post-iwa, swi voniwa va matiko hinkwawo. Hileswaku hambi u nga swi tivi, wa swi kota ku vukela vhidiyo liya u yi cuvuka u ku ku sweka swakudya swa ndhavuko. A swa ha hluphi swilo, a swa ha lavi leswaku u kuma nkulu wa munhu a ta ku fundisa.

U nga va hanyisana va khomisana na vatsonga, hi vanhu va tiko, hi tihosi ta muganga.

Ni nga mbala timpahla ta mehe ti va na mafloriflorinyana swi vonaka ingaku i swa ndhavuko. Hikuva ni ta ve ni nga ri na swona.

Nsirhelelo lowu lavekaka loko ku vuya n'wana entshaveni, hileswaku va sweka swakudya va vita va malume, ku xaviwa byala, ku phuziwa, ku tsakiwa laha mutini.

ni nga teka ntirho wa ku sweka emucatweni. Ni nga lava ku sweka emucatweni, ni serve-a vanhu swakudya ni va nyiketa swakudya. Hi wona ni nga tekaka wona.

Teka hi ya ni swifambo swa ku yenciwa ni maroda ni qoka swona ni ambala swona loko ni fakile mahiya then-i se ni cina. Ndhavuko wa hina vavasati va va ambala ya xibelani, ra Xitsonga xibelani. Hina vavanuna ho ti bonya njhe hi mahiya.

Bya kusuka ka vanhu eka ndhawu yin'wani va ya eka ndhawu yin'wani a swi olovi ngopfu swi fika swi tika hikusa va fika va nga tivi munhu swi laveka va sungula hansi a va tivi swa ku yini yi kwini xibedhlele xi kwini police station yi kwini swi laveka va swi lavetela hinkwaswo va sungula hansi ku ya ka vuxaka swa tika ngopfu swa tika a swi olovanga.

A ku tala ka vanhu etindhawini ta le madoropeni byi nga tisa ku cinca ngopfu ka eka vanhu lava va hanyaku emadorobeni hikusa lava va hanyaka emadorobeni va nga xavisa swilo va nga xavisela lava va talaku madorobeni va xavisa swakudya va xavisa tibanana, tinsenga swilo swinyingi lava loko va tlhela va tlhela ni swilo makaya swa ku leswi a va swi kumi tindhawini makaya va ta va ta swi kuma la madorobeni.

Nkoka wa mavito ya swivongo eka munhu la humaku la ni mavito ya swivongo eka munhu la humaku ka ndhavuko yin'wani a ma fani ni nga zama swa ku ni mi hlamusela swa ku ndhavuko a yi fani hi fana na swinyenyani leswi swa ku swi na mavoya wa ka a nga fani a swi tlangi hinkwaswo na hina hi tano.

Loko no kuma thendara ya ku ya ka ematikoxikaya ni nga sungula hi ku aka swikolo ni faka ni matliliniki ni faka swibedhlela ni qacha loko ni ake tindhawu leti ku ta va na mintirho mintirho leyi hi yo yi ta pfunaku vanhu va ndhawu leyi swaku va ti hanyisa na vo va swi kota ku ya kaya vo loko wo yaka matliliniki swibedhlele ni swikolo ku ta laveka ku qachiwa mathicare ni vanhu lava va yakaku swikolo leswi hi vo va ta tshamaku ka tindhawu leti ta matikoxikaya se loko ni heta ku yaka leswo ni ya ka ti-community hall a maholo a ku thlanganelaku ko loku na ti mithini la ku ta ti-event tala ta ndhawu leyi.

A ndlela leyinene ya ndhavuko leyi tirhisiwaka ku sweka miroho hi le ya ku u sungula i wu hlantswa u wu chela mati u wu vilisa u wu chela munyu u chela a anyanisi loko u chela leswo loko ma tshwa mati lawaya xi tshuka na swi vupfile swa nandzika ngopfu a wu cheli mafurha.

Ni nga va byela swaku i nkarhi wa swoswi vavasati na vona va nga rhangela nkarhi wa swoswi vavasati va swoswi va tlharihile a swa ha fani se va yile swikolweni na vona va pasile vavasati na vo swi laveka va va na malunghelo ya vona va ta va ta va ta pfuneta vurhangeli loko u li wansati a swi hlayi swa ku a wu na matimba a ku khoma tiko.

hi swo swakudya swa ndhavuko leswi swa ku a swi chodi micatwini a micato swin'wani i matsavu ni xipinachi spinach swoswi masiku lawa se va faka na ti-cream swi tsakisa ngopfu.

Xitsundzuxo le ndzi nga nyikaku munhu lweyi a nga pfumeriki eka Vukreste hileswaku Kreste a kona wa hanya a nyimele hina le henhla ematikweni swi laveka yi mu khongela hinkwawo masiko i Xikwembu xa hina lexi xi nga khoma matiko a a manyingi.

A maendlelo ya byalwa xa ya xintu un'wani wo tirhisa makanyi u wa boxa u wa chela ka mudromo u wa pfalela u chela chukela yitsongo lita vila, loko li vila li ta va na swivungu se u li sefa hi saka se ti ta phuziwa ti ta va kahle after masiku manharhu, se i ndlela yin'wani ya ku endla byalwa la xintu hileswaku u xava mvumelo u sweka mdoko hi mpupu u tlhela u teka mdoko liya u chela ka mudromu u chela mvuvelo u pfala masiku manharhu swi ta vila swi laveka u chela chukele u nga li tati ngopfu ku se u hi nhloko u sefa hi saka then swi phuziwa.

Swakudya swa ndhavuko leswi ni swi rhandzaku i tihove tihove u teka timanga u ti kandza loko u ti khandziyile u ti veka tlhelweni u teka timanga tin'wani u nga ti kandzi u ti ti veka etlhelweni u teka a ti fijawu u ti virisa tlhelweni, u teka a xitambu kumbe swifaki u swi vilisa etlhelweni loko so u swi vilisiwile u swi khoma u swi twa swa ku swi wupfile u swi hlanganisa u chela munyu u chela timanga letiya hinkwato swi wupfa hinkwaswo swi ta wupfa swi endla xitambu swi nandzika.

Eya tindhawu to tala emadorobeni a ti na vuhlayiseki hikuza a ku tshami vanhu va la Afrika-Dzonga va vanyingi hi lava vanhu lava va ku va ku ta hi la va ta vhakacha lava va le matikweni a le handle, a va tikhomi kahle tindhawu leti va lahletela maphepha tindhawu hinkwato a va ti nakekeli hikuza a hi tindhawu ta vona na vona lava va le mikhukhwini u ta kuma mati la nyangweni wa wena mati ya ku hlamba a dibetela kwolano, so a ti hlayisekanga ngopfu a swi nge fani ni tindhawu ta matikoxikaya swa ku munhu na jariti la yehe loko munhu a yenca vudlapha wa vonaka swa ku hi mani wa .

Ni nga mi swekela tihove tihove ni tlhe ni mi encela na cani, cani le la ku tirhisa kumbe ni mi swekela nhlata ni mi vonisa swa ku hi swo swa le matikoxikaya.

A swikolo swa le matikoxikaya a swi ringananga hikuza u kuma swa ku xikolo xin'we ku dyondza tindhawu ku dyondza vanhu va lava taku hi tindhawini ta tinyingi, so leswi nga pfunaka hileswaku va yenca swikolo ndhawu ni ndhawu yi va na xikolo xa koho, yi va na xikolo xa le hansi ni xikolo xa le henhla.

Ni nga va byela swa ku ku ta ta vanhu lava ni khongelaku na vona va ta veka khongelo la kaya so a ndzi kombela swa ku mo ni pfuneta ku va lunghiselela hikusa ni sonta na vona na mina a ni yile xikhongelweni xa vona ka makaya man'wani, se swo swi va lava ku ndzi vhakela.

Mintirho leyi tirhiwaka ya vavanuna emindyangwini hi mintirho ya ku basisa jarata ni ku yenca a magede hi mawayere ni ku byala emasin'wini hi yoho mintirho leyi endliwaka hi vavanuna mintirho ya ku tika ni ya ku endla ma thoyilete ya ku celecela migodi.

Ndhawu leyi ni humaka ka yona vavanuna va ambala kahle swa ku leha a mavokweni loko va ya enkosini a va faki swiqoko, se vavasati na vona va mbala swiketi swa ku leha ni leswaku va ti pfala la emavokweni hi mahiya, va faka maduku va pfala misisi loko va ya enkosini.

Tirhesipi ta ndyangu ti nga hlanganisa vanhu va ndyangu hileswaku matsavu na wuswa u veka nyama laha tlhelweni ku dyiwa tafulen lalikulu kumbe ha xinkwa xa xifaki ni cani nimixo hi toho tirhesipi ta ndyangu.